Dibanka di tla sekaseka gore a na o moithuti wa nnete na. O na le ditshupetso tse di tshwanetseng gape o ka dira ditshenyegelo ka polokego.

Akanya gore o tla dirisa karata jang go reka dijo, go duela di-fees-e tsa sekolo kgotsa ditshenyegelo tse dingwe. Bona gore o na le bokgoni jwa go duela dikoloto tsa kgwedi le kgwedi, go ka thusa go tila dikoloto tse di oketsegang.

Go tokafatsa hisetori ya gago go tla oketsa monyetla wa go amogela karata ya sekoloto ka maemo a a molemo. Simolola ka karata ya baithuti kgotsa secured card fa o sena hisetori e ntle. Mme ka nako o ka fetola go ya mo karateng e e nang le melemo e mengwe.

Akanyetsa bokgoni jwa gago, duela dikoloto ka nako mme tlatsa dikopo ka nepo. Simolola ka karata ya baithuti go aga credit hisetori e e molemo, mme fa nako e ntse e ya o ka fetola karata ya go mo dikarata eng tse di nang le melemo e mengwe.

Go dira gore kopo ya gago e nne le katlego o tshwanetse go tshwara tlhamalalo, tlhaloganya ditshwanelo, dikotsi le melemo ya karata. Buisa le go tlhaloganya tsotlhe go tokafatsa bokgoni jwa gago jwa go laola ditshenyegelo le go aga hisetori e e molemo.

Go ithuta ka tsa madi le go tlhaloganya dikarata tsa sekoloto go thusa motho go kopa karata e e tshwanetseng maemo a gago. Laola di tshenyegelo ka tsela e e bolokegang, aga credit hisetori e e molemo mo nakong e e tlang.

Banka e tsaya fa gore wena o ka dumelelwa go adima bokae ka botlalo pele e dumela go neya sekoloto. Morokotso wa go bula sekoloto o baliwa ka credit score le patelo ya hisetori. Go simolola ka karata ya baithuti kgotsa secured credit card go fokotsa kotsi ya go duela dikoloto tse di kgolo pele o simolola.

Overdraft facility e molemo fa e dirisiwa ka tlhamalalo le botsogo. E thusa go duela dikoloto tse di kotsing le go fokotsa credit histori. Overdraft e borai fa e dirisiwa ka go se tlhoke polane fa o fetisa limit-e kgotsa fa o late ka go duela di-interest-e.

Fa akhaonto ya gago e tletse thata mo tlase ga se o na le mme o dirisa madi a fetang a mo akhaontong, banka e tlwaelega go lebisa ditshenyegelo tse di tseneletseng kgotsa ditifiso tsa kgwebo mo godimo ga madi a o a adimileng. Netefatsa gore o dira overdraft limit arrangement pele o dira madi a a fetang.

Go dirisa madi a a fetang a mo akhaontong go ama madi a motho ka tsela ya go oketsa ditshenyegelo le go fokotsa cash flow. Go na le ditsenyela tse dintsi tsa go fokotsa ditshenyegelo tse. Tse di ka akaretsang go leba akhaonto ka metlha, go rera ditshenyegelo, go dira overdraft arrangement le go boloka emergency funds.

Go adima madi ka mo bankeng go ka nna le molemo fa o a dirisa ka tlhokomelo. Mme ditsela tse di ka go thusang go tila ditshenyegelo tse di sa tlhokagaleng di akaretsang go rulaganya overdraft limit, go sheba akhaonto, go dirisa overdraft fela mo maemong a a kgethegileng, go berekisa madi ka bonako le go kgoaganya banka go fokotsa ditshenyegelo.

Tirelo ya banka ya go ntsha madi a go tsaya loeto ke service-e e e dirwang ke di-bank-a go thusa bareki ka go ntsha madi a diesel-e pele ga loeto. Go tlosa madi a bone mo motsweding go diesel-e tse di rileng tsa naga e ba e etelang, go thusa go tila ditshenyegelo tse oketsegang fa ba le ka ntle ga naga. Go ka akaretsa prepaid travel card kgotsa online payment tse di tsamaisang madi a loeto.